Mude kakhulu umlando wokusetshenziswa kwey'ngoma, zisetshenziswa abantu ukuze bakhulume ngezwi elilodwa. Kungabe bayabhikisha, bafisa ukutshela labo bantu, noma uhulumeni indlela abazizwa ngayo, noma izicelo abasuke benazo. Ukuze bakhulume ngezwi elilodwa, bavamise ukuthi basebenzise zona izingoma. Kuphindwe futhi kwisiko, izingoma zisetshenziswe ukuze zixoxe umlandu walabo bantu, noma walowo muntu, noma ukuthi bazise abanye abantu indlela bona abazizwa ngayo.

Ngake ngabheka ifriji kwinkundleni yokuxhumana ebizwa ngokuthi i-Facebook, kwi-Marketplace, lapho abantu bebhala khona izinto abazidayisayo kanye nenani. Ngaxhumana nomuntu owayethi uyalidayisa ifriji, ngamchazela ukuthi ngikephi nendawo, wathi uzoliletha, kodwa ufuna ukuthi ngiqale ngifake imali yaphethroli engango-two hundred. Ngabe ngiyamchazela-ke ukuthi, angiboni ukuthi.

Ngingasebenzisa izinkundla zokuxhumana ukuze ngixoxe nezithameli zami, ngingaya live ukuze ngikwazi ukubaphendula imibuzo abanayo, ngiphinde nami ngibachazele ukuthi yini le engizobe ngiyenza, ngizobe ngikhuluma ngezinto ey'fana nani, kanye nokuthi ngibe khona emphakathini, bangibone, ngizama ukuhlanganisa zona zonke le zinto engifisa ukuthi ngikhulume .

Ngingaqala ngokuhlukanisa isikhathi sokujabula, nesikhathi sokubhala ezinkundleni zokuxhumana. Izinto engifisa ukuthi zigweme ezinkundleni zokuxhumana, ukuthi abantu babhale izinto ezingekho, badayise izinto ezingekho, noma bazenze abanye abantu ukuze beqole iy'mali zabanye, zabantu ezinkundleni zokuxhumana, kanye nokufaka imininingwane ebaluleke kakhulu ngawe, engase isetshenziswe omunye umuntu ukuze enze okubi.

ULondiwe angakwazi ukukhetha ukubavimba labo bantu abenza ubuxhwanguxhwangu kuma-comments akhe. Abavimbe ekutheni bakwazi ukukhomenta noma babone izinto azibhalayo ezinkundleni zokuxhumana. Umuntu oseke wabhekana nale simo ngingathi kuyena, izinto akangazithathi ngenhliziyo, ngoba baningi abantu ezinkundleni zokuxhumana, abahlelele ukusho izinto ezingaphatha abanye kabi noma zibadicilele phansi.

Ngingadlala izingoma ezisheshayo ezikwenza ukuthi uphaphame, ngoba kuzobe kuyisekuseni. Ngiphinde ngidlale izingoma ezikukhuthazayo ukuthi uvuke uye emsebenzini, noma yisesikoleni, noma uvuke uyophanda ngendlela owenza ngayo. Lezi zingoma ngingazikhetha ngoba ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi wonke umuntu osevukile angabe esabuyela futhi engubeni, engabe esaphinde futhi aphathwe ubuthongo, sukuthi sonke sikwazi ukuqala usuku lethu.

Oyokugcina uphawu lo muntu luqinile ezinkundleni zokukuxhumana, ukuthi bakhe umphakathi wabalandeli ozobathanda, uphinde ubulandele yonke into abakhuluma ngayo.

Indlela yokugcina uphawu lo muntu luqinile ezinkundleni zokuxhumana. Kungabe ukuthi, wakhe umphakathi wabalandeli abathembekile, ukuxhumana nabo labo balandeli ngaso sonke isikhathi, ube live, uphendule amakhomenti abo, uphendule nemibuzo yabo, kube khona lapho ukhuluma nabo, uthatha izinto abazishoyo uze uzozibhala khona lapho ezinkundleni zakho zokuxhumana, ubenzise namakhwizi, uphinde futhi ubenzise nama-challenge-i, kanye nemidlalo ethize lapho kuwina khona .